Bo tlhogoputswa ba na le seabe ka gore ga o na le ngwana, o nna botsetsi for three months after three months ga ngwana godile o tswela ko ntle tlebe go dirwa moletlo gore batho ba tle ba mmone.

Ga o batla legae mo toropong tshwanetse o netefatse gore fa o batlang teng a go safe, ga gona bonokwane bo bontsi or-e ga gona bonokwane gotlhelele. O tshwanetse o lebelele gore a na o a afford-a gore o ka nna koo.

Ee, e a thusa ka gore gone jaanong ke na le diaparo tse di kgonang, tse re di bitsang ke di-unisex tse di kgonang gore ba ke apariwa ke banna di apariwa ke basadi. Ka mokgwa o ba re bontsha gore re a lekana re le batho ga gona motho o mo tona, ga gona motho o superior to o mongwe.

Diaparo di na le seabe, di siame ga di apariwa ka heritage day or-e ga e ka re o laleditswe ko lenyalong gotwe go apariwe setso mara fela-fela gote ke diaparo tse o di aparang 'tsatsi le letsatsi.

Morago ga phitlho, ga le tswa phitlhong, before le tsena ka jarateng ya ko lesong le tlhapa matsogo ko ntle. Morago ga foo, o 'tsatsi le le latelang bana ba moswi or-e mosadi wa moswi ba ntshiwa moriri then moswelwa o apara diaparo tse dintsho.

Nka bitsa MmaAusi ka gore ene o gaufi le fo ke dulang, jaanong ga a le Culture Spears e tlo mpatla madi a mantsi ka gore tshwanetse ke ba fe madi a mantsi a transport-o le a gore batle go performer.

South Africa e itsege ka ubuntu ka gore batho ba mo South Africa, ba mo Aforika Borwa ba tletse botho, ba amogela mang le mang.

sa tshwanela go busediwa ka gore nako tse dingwe ne ba go batlela molekane o e leng gore wena gao mmatle or-e molekane o e leng gore o mo tona thata mo go wena. Gone jaanong jaana, o mongwe le o mongwe o tshwanetse a ipatlele molekane o o mo lekaneng o a mo ratang.

Puo ya gaetsho ke Setswana. Ee, se bonolo thata go ithuta sone. Se bonolo ka gore ga se na mafoko a makalo-kalo a a thata.

Meaparo e a setso e ya farologana and-e go ya le gore o a be o ya ko tirong efe. Ga o ya ko tirong tsa bo manyalo o tshwanetse o roke, o tsamaye o ile go rokisa moaparo oo wa setso o o tlabeng o batla go o apara. Or-e gongwe ka nako e nngwe banyadiwa ba tlebe ba re re kopa moaparo wa setso o o ntseng jaana, e be o tsamaye o ile go rokisa.

O tshwanetse o itse puo ya gaeno, o tshwanetse re le ko o yang teng o bue puo ya gaeno. E seka ya re ga o tsena ko bathong e be o changer leleme la puo ya gaeno.

Di e ama ga e le gore o tlebe o nna ko toropong o sa lefele di-rates and taxes, ka gore ke tsone tse di thusang gore le toropo ya rona e nne phepa, e nne sentle.

Nna ga ke ise ke itemogele tlhophololo mare ga go a tshwanela, batho ga ba tshwanela go tlhophololwa ka ntlha ya gore ba be ba bua leina gate keng ba bua ka puo e e rileng.

Nna ke ijela gotlhe. Ke rata dijo tse tsotlhe, ga gona se ke se tlhophololang. Ke rata dijo tse tsotlhe tsa setso.

Ga ke bone mosola wa teng ka gore le kwa sepetlele go a rupiwa. Ga e le go ya ko sekolong, ko sekgweng, bana ba swela koo so ga ke bone mosola wa go ya koo.

Re ja morogo wa thepe, morogo wa roto, morogo wa lephutse, mmopo, makgomane tso tsotlhe tseo ke itse go di apaya.

Ba tsamaya meletlo ya ba eta ba ya gore ba ile go check-iwa gore a na e santse e le , and-e ba ipela ka tsone setso seo sa bone. Ba ipela ka gore ba sa ntse e le ba ruta ba ba tlang ko morago ga bona gore tshwanetse ba itshware yang gore e nne go fitlha.

Ke rata mmopo, ke rata makgomane, ke rata morogo. Morogo ofe kapa ofe wa roto, wa thepe, wa dinawa, ke a di rata, di monate le monate thata.